Loyi a nga na vutihlamuleri byo basisa no hlantswa swibye emutini, i va ka mhani kumbe vaxisati. Hikuva hi vona vasweki na vatirhi va le mutini. Lava vaxinuna, va ya entirhweni leswaku va ta tshama va hlayisile mindyangu ya vona.

Loyi a ambalaka swimbalo swo rila loko ku hundzile munhu emisaveni, hi lowu waxisati loko aloveriwe hi nuna. Naswona u fanekele ku swi mbala ku fikelela loko ku ya hluriwa, mufi loyi a nga ta va a file hi lembe lero.

Mintirho ya vavasati ku ya hi ndhavuko. Vavasati va fanekele ku pfuna nampundzu va kukula jarata, va ya etihunyini, va vuya va hlantswa swibye, va tshovela ndzilo va sweka swakudya ivi ku dyiwa.

A ndzi na mavonelo eka leswi vutisiweke eka xivutiso lexi. wa. A ndzi tshama ndzi hlangana na swona, no swi tiva a ndzi swi tivi.

A ndzi nga ta titwa kahle hikuva ndza ha ri ntsongo for ku ya evukatini no cata ndza ha lava ku nghena xikolo ndzi tirha ndzi va na muti wa mina ku ri kona ndzi nga ta cata.

Ndzi nga tsakela ku endzela tindhawu to fana na vu Kruger National Park. Hikuva i tindhawu leti u nga tshamaka na ndyangu ka n'wina, mi tsaka swin'we mi vona ni swiharhi mi dyondza swo tala hi mahanyele ya swiharhi swo hambanahambana eKruger National Park

Matsonga yo huma e ma ambala swibelani, na tiinjhovo, kambe matsonga yo huma eMozambique ma ambala madzovo ya swiharhi swo hambana. Vatsonga yo huma eBushu ma ambala minceka.

I vutihlamuleri bya lava va saleke na vona kumbe vamakwenu wa vatswari va vona leswaku va sala va nakekela, ku kondza va fikelela laha va nga ta ti hlayisa vona n'winyi.

Ina mina ndzi ehleketa leswaku ku anakanya ka vona ku lulamile, hikuva Xitsonga xa tika swinene eka lava va kalaka va nga xi tiveki. Xa va tikela ku va va xi tiva no va va dyondza ku hlaya no xi vulavula.

Leswi swi endlaka leswaku n'wana a fanele ku tshama endlwini tin'hweti tinharhu, hileswaku u va a ha ri ntsongo. Naswona a nga pfumeleriwangi ku khomiwa hi mani na mani kumbe ku voniwa hi mani na mani.

A hi nchumu lowunene hikuva na vavasati va fanerile ku va va khoma vuhosi etikweni kumbe emugangeni va rhangela vanhu va tiko.

Ndzi mina mina ndzi nga hlamusela leswaku eka holiday leyi humaka ka yona, hi va na holiday leyinene swinene yo tsakisa swinene hi ri karhi hi dzunisa hosi xikwembu xa hina lexi nga le matilweni.

Van'wana van'wana va vanhu endhavuko ya vona va ya rhangisa emahlweni. A va ti chavi. A va chavi nchumu va swi kota ku ambala timpahla ta ndhavuko, va nghena emadorobeni yo hambanahambana va jikajika va ambarile timpahla ta ndhavuko.

Ndzi ndzi ndzi fanele ku tekela enhlokweni mhaka ya leswaku ndhawu leyi ndzi lavaka ku endzela eka yona, i ndhawu ya kahle swinene. Nakona a yi ndhawu ya ku tala vugevenga leswi va nga ta hi uvela loko hi ri karhi hi ri eka nkhuvo lowu nga ta va wu ri kona.

Vukati bya rirhandzu a hi u vukati bya kahle, hikuva rirhandzu ra hela evanhwini. Vanhu va hambana va ha ha rhandzana kumbe va hambana va hambanisa hi vanhu va tiko kumbe vanhu va muganga. Hi swivulavulo vanhu, vanhu va swi kota ku ri va hambana va ha ri eku rhandzaneni, kambe hikuva va hanya ni vanhu endhawini kumbe etikweni va ti kuma va hambanile. Vukati bya rirhandzu a byi kahle byi tlula hi vukati lebyo hleriwa kunene.

Ina, a nga tekiwa hi xikombiso fambile swinene. Hikuva a ku nge vi na leswi nga ta n'wi fambela evuton'wini bya yena. Xa yena ku to va ku nwa byala ntsena. Futhi loko a nga tirhi kona, a ku nge vi na lexi nga ta n'wi endla nchumu. A ku nge vi na munhu loyi a nga ta n'wi hlonipha emugangeni kumbe etikweni. Hikuva a ti nwela byala, na ku va a nga tirhi, a nge vi na a nge vi a nge hlonipheki exikarhi ka vanhu.

Loko mina ndzo dizayina swiambalo swa manguva lawa swa mucato. A swi ta languteka swi ri kahle swinene. Hikuva ndza swi tiva leswaku ku matsonga loko ma ri eka mucato ma rhandza ku mbala timpahla ta voho ti dizayiniwe hi ndlela yihi. A ndzi ta endla leswi va swi lavaku kumbe leswi va swi tsakelaku leswaku mucato wa vona, wu ta saseka wu tlhela wu famba hi ndlela ya kahle. Va mbala kahle va saseka va langutiseka evanhwini, va huma na le ka tithelevhixini na le ka swivonakule.

Ina. Ina tindlela to sweka na namuntlha ta ha tirhisiwa. Matsonga ma rhandza ndhavuko wa vona swinene. Va nga ka va nga ti tshiki tindlela leti va ti tirhisaka ku sweka swakudya swa ndhavuko.

A ndzi pfumelelani na yona movha leyi. N'wana a nga lavi vaaki leswaku a ti kuma a kurile. N'wana i lava vatswari va yena. Leswaku loko a ti kuma a kurile, ku nga ri timhaka ta vaaki kumbe ku nga ri xiandla xa vaaki, kambe ku ri vatswari ni ku rhandza ka xikwembu leswaku a ta kota ku kula.

Xo sungula ndzi nga n'wi vutisa leswaku, loko a ha ri ntsongo a ha nghena xikolo a ha kula, a navela ku va yini evuton'wini bya yena? Xa vumbirhi ndzi nga n'wi vutisa ku leswi a nga kula xana, i swi fikelerile leswi a navela ku va swona xana ke?

Eka n'wina kokwani ndzi nge swi koti ku hetisisa ku navela ka n'wina leswaku ndzi ya mi lahla ekaya, hikuva ekaya i kule na laha hi tshamaku kona ndzi vona swi ri kahle leswaku loko mo va mi hundzile emisaveni hi vitana maxaka hinkwawo leswaku hi ta mi lahla kwala doropeni handle ko va hi ya kaya.

Loko swi ta eka timhaka ta mucato swakudya swa ndhavuko hi swona swi rhangaku emahlweni hikuva eka timhaka ta mucato loko vanhu va ri ku cateni va rhangisa ndhavuko kumbe va rhangisa ndhavuko ya ka vona ku va va hetisisa mucato wa vona hi swona swi endlaka leswaku swakudya swa ndhavuko swi rhanga emahlweni ku tlula swakudya leswa manguva lama.

Xiambalo lexi ambariwaka xa ndhavuko emukhubyeni i xibelani, xibelani xi rhandza ku mbala hi vavasati kumbe va ka mhani va swi endla hi lapi ro leha swinene ku va va swi ku va swi rhungisa ku yini kumbe va swi endlisa ku yini a ndzi na vuxokoxoko byo tala mayelana na swona mara xiambalo lexi ambariwaka enkhubyeni xa ndhavuko i xibelani hi xitalo.

A ndzi ta swi endla a ndzi ta swi endla hi moya wa kahle swinene hikuva i munghana wa mina naswona i loverile hi vatswari a ndzi ta n'wu pfuna ndzi n'wu byelela mutswari wa mina leswaku va n'wi hakelela eka riyendzo kumbe va n'wu pfuna hi mhaka ya riyendzo a tikuma na yena a fana ni van'wana vanhu.

Ku tala ka vanhu etindhawini ta le madorobeni swi nga endla leswaku vugevenga byi hunguteka ku va ni ku twanana na ku hanyisana kahle ni vanhu van'wana.

Ku va xikongomelo xo yisa vana engomeni kumbe eka matlala va endlela leswaku va va na vutivi bya ku va na vununa enhlokweni ya vona naswona va va va tlharihile leswaku va kota ku va va tiva leswaku mahanyele ya vavanuna ma hanyisiwa ku yini.

Ndlela leyi tirhisiwaka ku sweka miroho hi xa ndhavuko xo sungula miroho yi fane yi swekiwa ku va ku ri na east ni munyu ni timanga leswaku yi kota ku kandzeriwa.

Ina ku lovola swi na nkoka ngopfu hikuva u nge teki n'wana wa munhu u ya tshama na yena u nga n'wu lovolanga, n'wana wa munhu wa durha n'wana wa xisati i la ku tekiwa hi mali emuntini leswaku u ya tshama na yena kaya ka wena.

Mina ndzi vona swi fanerile leswaku vanhu va sweka tanihi ntlawa handle ko va munhu a tsekela ku endla catering hikuva loko vanhu va sweka tanihi ntlawa va kota ku pfunana loko lowun'wana a endla leswi lowun'wana i ta va a ri karhi a endla leswi naswona swi hlayisa mali yo va munhu a endla catering.

Nkoka wa mavito ya swivongo ku ya hi ndhavuko wa ka hina i ku va munhu lweyi a thyiwaka vito ra xivongo va le hansi a nga swi tsakela ku va a thyiwa vito ra xivongo ku nga ri leswi swi nga tsakela hi vatswari va yena kumbe van'wana vanhu kambe ku ri va le hansi.

Mina munghana ndzi tsakela ku mbala mpahla ya ndhavuko ya Mazulu hikuva ya ndzi tsakisa swinene ndza yi tsakela swinene and loko u yi mbarile swi tlhela swi saseka mpahla ya kona swi tlhela swi va fanela ni vanhu va kona mina swa ndzi tsakisa ndzi tsakela ku lomba mpahla ya mazulu ndzi kota ku mbala hi siku ra ndzhaka na mina ndzi fana na vona.

va ndhavuko va nga pfuneta ku lulamisa timholovo emugangeni wa ka n'wina hi tindlela to hambanahambana, va nga pfuneta ku lulamisa timholovo ku va va hlamusela leswaku timholovo ti huma ti huma kona na leswaku ti nga hlaseriwa njhani va dyondzisa vanhu hi ndlele yo lulama timholovo na leswaku va nga hlayiseriwa njhani va pfuneta ku aka tiyindlu ta vanhu lava nga hlahleriwa hi timholovo.

Nqambhi leyi ndzi yi rhandzaka i doctor Thomas Chauke hikuva doctor Thomas Chauke muyisa luya u chaya tinghoma leti tsundzuxaka vanhu hi vutomi na leti endlaka leswaku vanhu va kuma rihanyo ra vona leswaku va tikuma va hlayisekile, no va va tsundzuka hi swa vutomi ku ya hi tinghoma leti a chayaka tona.

Rhesipi rhesipi leyi nga hundziseriwa eka mina i ku va ndzi tiva ku endla swakudya swa xintu leswi na mina ndzi nga ta yi hundzisela eka vana va mina na vona va kula va tiva ku sweka swakudya swa xintu.

Vanhu lava tshamaka emadorobeni va durheliwa ngopfu ende swa va tikela van'wani va vona hikuva swakudya swa kona swa durha, ndhawu yo tshama ya durha hinkwaswo swilo swa le emadorobeni swa durha.

Loko ndzo rhurhela endhawini leyi ku nga na tindzimi tin'wana, swi nga ni olovela ku tirhisa tindzimi timbirhi kumbe to tlula timbirhi hikuva na mina ndza swi tsakela ku va ndzi ri wun'wani wo tiva tindzimi to hambanahambana ndzi ta kota ku ndzi tikuma ndzi vulavula na van'wani va tindzimi to hambana na ya mina.

I ntolovelo leswaku loko u rhamba vanhu eka braai va ta va khomele swa le mandleni hikuva na mina swi nga ha endleka ndzi nga khomangi swo khomeka emandleni kambe ndzi tsakela leswaku siku ra mina ro velekiwa ri ti kuma ri ri siku lerikulu swinene no va ri tlangeriwa xikan'we na vanghana va mina.

Xo sungula ndzi tshiverile ndzilo kutani ndzi hlantswa poto leswaku ndzi ta endla swilo swa mina swi va swi basile, ndzi tekile tihove a ndzi lava ku sweka tihove ndzi tekile mavele ni tiboncisi ndzi mikisa ndhawu yin'we kutani ndzi faka epatwini ndzi tseleka endzilweni ndzi pfala hi xipfalo, loko swi ri karhi swi vila ndzi tekile timanga ndzi mikisa endzeni ka tiboncisi ni mavele leswaku swi hlangana swi va swilo xin'we ndzi pfala kutani swi u pfa.

Xo sungula xo sungula a ndzi ta rhanga ndzi n'wi pfuxela hi ndlela leyi faneleke kutani ndzi n'wi byela timhaka hinkwato ndzi n'wi byela na swilaveko leswi lavekaka emugangeni wa ka hina, ndzi nga n'wi byela leswaku tanihi holobye wa vutleketli hi kombela ku tikuma hi lulamiseriwe ndlela yo va yi famba eka yona hikuva hi kala swilo swo ringanela emugangeni hi mhaka magondzo yo biha lama hi nga na wona, timovha a ti koti ku famba kahle hi swona swi endlaka leswaku na loko hi lava kuya emadorobeni ku ya xava hi tithekisi kumbe xipandzamananga hi hlwela ku swi kuma.

Ndzi nga swi bisa hi moya ndzi nge kali ndzi vilela hikuva loko va ndzi tekela ehansi tanihi ndzimi ya mina na vona leyi mina ndzi yi vulavulaka a va yi tivi ndzi to swi bisa hi moya ndzi tshikela hosi.

Loko un'wana munhu a ta a huma eka ndhavuko un'wana a endzela ekaya a ndzi ta n'wi swekela swakudya swa ndhavuko wa ka hina ndzi tlhela ndzi n'wi byela leswaku leswi i swakudya swa ndhavuko wa ka hina dyana u swi tsakela.

Vavasati va hava vuswikoti byo ringanela ku va va rhangela vanhu va tiko kumbe vanhu va muganga kambe vavanuna hi vona lava nga ni vuswikoti lebyi ringaneleke ku va va rhangela tiko kumbe muganga hikuva hi vona lava nga ta tlhela va va languta leswi swi humelelaka etikweni kumbe ku lunghisa tiko mayelana na swigevenga leswi nga va ka kona kwala tikweni.